Lexi xi endlaka leswaku vantshwa va manguva lawa va nga lavi kumbe ku tsakela swa vurimi, a va byeriwangi nkoka wa ku wa wa wa swa vurimi evuton'wini. Va va dyondzisiwangi hi ku hi ku enela nkoka wa vurimi evuton'wini. Because vurimi hi byona lebyi byi endlaka leswaku hi tikuma hi karhi hi hanya, a va na vu vutivi byo byo hetelela ku mayelana na na vurimi, a va na nhlohletelo na na na ku mayelana na vurimi.

Tanihi murimi kumbe munhu loyi a nga na swifuwo ni ri murimisi, magoza lama ni nga ma tekaka mayelana na ku sirheleriwa ka swibyariwa kumbe swifuwo swa mina epurasini ra mina hi lama landzelaka hi nkarhi wa dyandza. Ku fanele ku va na mati mo enela lama ma nga hlayisiwaka kumbe ndhawu leyi ni nga yi nga kumekaka ya ku va ni veka kona i ku va ku kumbexana ku hlayisa mati kona. Na na na na ku va ni kuma ndhawu laha ni nga vekaka kona swakudya leswi swi nga ta dyiwa hi nkarhi wa dyandza, leswi swi nga leswi swakudya leswi swi fanele swi va swi ri leswi swi nga na rihanyo lerinene eka swifuwo swa mina. Mati ma nga ha va lawa ma humaka ehansi lama ma ngo ma ngo ma nga boxiwaka kunene kusuka ehansi emisaveni.

Solar farming i yini? Solar farming i ndhawu kumbexani ti-panel-e laha ti-install-riwaka kona leswaku ti ta kota ku va ti koka kumbe ku tswonga gezi leswaku ri ta kota ku va ri phakeriwa eka grid ya gezi. Hi hi ti-solar panel leti ti kota ti kota ku va ti teka gezi kusuka kwihi ka dyambu ende gezi ra kona hi leri ro ka ri nga ri na vunghozi, leri ri nga clean, leri ri nga affect-teki our solar system. Leri ri nga leri ri nga safe ka wun'wana na wun'wanyana, ri supply-iwa kona eka grid-i ya gezi.

Mbuyelo byo pfumaleka ka mati eka eka van'wamapurasi nkarhi wo leha. Van'wamapurasi a va nge swi koti ku va va produce-a kumbe ku ya emahlweni na vurimi bya vona loko va nga ri na mati lawa ya eneleke. Swibyariwa na swifuwo swi lava mati ku va swi kota ku va swi ya mahlweni na ku va swi hanya swi va na rihanyo lerinene, swi tlhela swi va leswi swi nga yimela leswi swi nga akeka loko swi hi ku va swi ri na mati. Mati i vutomi, mati hi wona ma ende hi wona ma fambisaka purasi rin'wana na rin'wana, hambi i ra swifuwo, hambi i purasi ra swibyariwa. Swi lava mati ku handle ka swona swi nge swi koti ku va swi ya emahlweni swi hanya loko mati ma nga ri kona eka eka swona.

Leswi ni nga swi kotaka kumbe leswi ni nga swi endlaka loko misava ya mina yi nga swi koti ku va ya ha phakela kumbe ku humesa swakudya leswi swi nga saseka kumbe leswi swi nga nona. Lexi ni nga xi endlaka ni nga ka ndzi nga rhurhi, ndzi nga ringeta ndlela yintshwa leyi ni nga kotaka ku va ni endla mali hi yona. Ni nga endla leswi va nge i solar farming, ku ku ni kota ku va ni installer ti-solar panel ka business, ku endlela leswaku na tona ti kota ku ndzi nyika mali ya ku va ni ni ni ni ni ya mahlweni ni na na ni va na ha endla swa vupurasi kumbe ni va murimi. Ndzi nga endla swona leswaku ndzi ta kota ku kuma a second income leyi nga kotaka ku va yi ni pfuna loko na ha ringeta ku va ni kuma swibyariwa leswi swi nga pfumelaka eka misava ya mina hikokwalaho ka ku cinca ka mbangu.

Vatirhi va le mapurasini va na nseketelo manguva lamawani, a swa ha fani na khale laha a va nga ha ri na na na nseketelo. Sweswi na department ya labour ya swa vuthori ya swi tiva leswaku munhu wo karhi i kona ka system wa nkarhi wa tirha. Na hambi ku ri na matirhelo leswi swa va nge i department of vatirhi na vuhlayiseki, na yona ya nghenelela, a ka ha ri na ku va munhu a endla swilo leswi o ka a nga swi tiveki epurasini. Van'wanyani va nghena hi ti-qualification to karhi leti va nga ti dyondzela emapurasini manguva lawa. A swa ha fani na inani, a swa ha fani na nkarhi lowu nga hundza sweswi emapurasini ku na fairness-e, ku na ku na ku na ku ringanela a swa ha fani na khale. Hinkwavo vanhu lava tirhaka va tiveka na le na na na na na na na rihanyo ra vona ri na nkoka manguva lawa.

Ndza swi tsakela ku dya cheese. Leswi swi endlaka leswaku ndzi tsakela ku dya cheese ni yi rhandza loko yi ri leswi endlaka leswaku ni yi rhandza hileswaku loko ni yi dya, yi endlaka leswaku swakudya swi fambelana swi khomana, yi endla leswaku swakudya swa mina swi nandzika, swi saseka. Swi endla leswaku nantswo wa swakudya wu ngetelelana ku fana ni le ka na le ka xin'wana na cheese, na le ka pizza. Yi endla leswaku loko yi hlangana na flower ya mina na na na na na leswi swi na swiyoveyove leswi swi va ka swi ri lahaya ka cheese, leswi swi va swi ri laha ka pizza, swi endla leswaku swakudya swa mina swi va na nantswo lowu sasekeke. Hi leswaku ndza hi yona mhaka ndzi tsakela ku dya cheese, because yi ya nghena eka swilo swa ku tala ene yi fambisana na taste ya mina kumbe ku nandziha ka nomu ka ka ka leswi yi nga xiswona na swi tsakela ku dya cheese.

Ndlela leti ti nga tirhisiwaka ku va ti sirhelela tinyimpfu eka switsotswana, hi leti landzelaka. Hi nga tirhisa tindlela ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta nature kumbe ta mbango. Leti hi nga ti tirhisaka ta ku fana na mafurha, ma ku fana na va citronella kumbe eucalyptus oil. Leti leti hi nga ti hi nga hi nga hi leswi hi nga swi fakaka eka mabodhlele ivi hi spare eka tinyimpfu ta hina, hi tlhela hi make sure leswaku hi tirhisa tikhemikhali kumbe vaccine leyi nga sivelaku, leyi nga tsutsumisaka leswaku ti ti switsotswana swi fambela ekule na swifuwo swa hina. Ki maker sure leswaku ti ti ti ti ti vulongo bya bya bya bya tinyimpfu ta hina bya bya bya susiwa laha ti tshamaka kona na mati na drain-i ya kona yi clean-i. Swi fanele swi va kahle swi va swilo leswi swi nga hlayiseka.

Ku virisiwa ka ka ka masi i ndlela leyi nga ya ntolovelo ku ku va yi kota ku va yi hlayisa masi for nkarhi wo leha leswaku ma nga onhaki. Leswi swi leswi swi loko ma ma virisiwa masi swi endla swi endla leswaku switsotswana kumbe ti-bacteria leti ti va ku ti ri laha masini lama nga leti ti leswi swi nga endlaka leswaku ma hatla ma onhaka, swi sivela leswaku ma nga hatli ma onhaka. Hikuva loko ma virisiwa swilo leswiya swa switsotswana leswiya swa fa hikuva swi nga swi nga swi hikuva hikokwalaho ka ku hisa ka masi. E, i ndlela yin'wani ya ku endla leswaku masi ma nga hatli ma onhakile for swilo leswi ma lavaka ku tirhisiwa xiswona. Swi tlhela swi endla na leswaku masi ma kota ku tshama nkarhi wo leha loko ma virisiwile na le ka tixelufu hinkwato hambi ku ri lomu tixopeni.

Ku ti endlela xirhapa xa wena i ndlela ya kahle ngopfu leyi olovisaka kumbe ku tiyisisa xikhwama leswaku xi nga boxeki, ni ri vula leswaku yi seyivha mali. Swi seyivha mali, swi endla leswaku munhu a hunguta ku tshamela ku ya xava grocer. Hikuva loko a lava ku ta loko a ri na xirhapa xa yena loko u ri na i ri na i i lava ku kha matamatisi wo kha kwalaya, loko u lava ku kha swo fana na swipinachi wo kha kwalaya. Ene swi endla leswaku i nga zi u hleketa ku va i khandziya i ya eku xaveni ka swilo swa wena ka swa ka ka ka ka swilo swo fana na na na ti-vegetable. E hikuva i swi kuma kwala ndlwini, e swi i swilo swa kahle ene swi endla leswaku i i i hlayisa mali i nga tshami khandziya i ya ku xaveni, swi endla leswaku i kota ku va i i ti endlela swilo swa wena hi wexe i nga zi i i focus-a ka ku va i tshamela i ya i ya exopeni i ya ku xaveni. I ndlela yin'wani ya kahle yo seyivha a mali.

Dyambu ri pfuna njhani eka swa vurimi? Swimilana ku va swi kota ku va swi hanya swi lava ku kufumela lokuya ka dyambu, ku hisa lokuya ka dyambu, ku vanga mali lokuya ka dyambu hi swona swin'wana swa swakudya swa swimilani so hi yo mhaka dyambu ri na nkoka eka swa vurimi. Loko ko va ku nga ri na dyambu swimilani a swi koti ku va swi kula hi ku hetiseka. Loko swi loko ko na ngopfu mpfula swi nga hlangani na ku vangamaka dyambu hikuva eka dyambu hi laha swi kumaka matimba ya swona, hi laha swi kumaka swakudya swa swona, hi laha swi kumaka ti-nutrition hinkwato eka dyambu hi yo mhaka dyambu ri na nkoka eka swimilana.

E mhaka yo byala elawini yi humelela eka yi tala ku humelela eka tindhawu ta le makaya hi ku ku hikuva emakaya ku na ndhawu naswona ku na vusweti swi endla leswaku vanhu va kota ku va va byala ku va ku ri ndlela leyi va kotaka ku va va tihanyisa ha yona hi yona mhaka swi swi toloveleke ngopfu e emakaya not emadorobeni laha ku nga ku pfumalekaka na na ndhawu ya ku va vanhu va kota ku byala kasi emakaya vanhu va kota ku va va tibyalela kahle hi hi ndlela hi leswi va lavisaka xiswona hi yona mhaka swi tala ku endleka ngopfu emakaya ku tlula emadorobeni hikuva emadorobeni hi xitalo a va na a va na ndhawu ya ku byala ka yona.

Vanhu va nga tirhisa manyoro ku yini ku endla manyoro lawa ya endliwaka ekaya. Xo sungula va nga teka hambi ku ri makamba kumbe swi nkhwankhwa swa matandza swi va kahle ngopfu loko swi mikisana swi swi swi swi endla ma misava yi va kahle loko swi mi swi gayeleriwile swi endliwa ma swi endla manyoro lama manene. Xa vumbirhi va nga endla va nga teka hambi ku ri makamba ya tibanana va ma endla mona e manyoro ya kahle ngopfu eka swona sweswo swa ku endla ti manyoro hambi ku ri kofi na yona ya endla manyoro manene yi endla kahle yi fuyile ka kahle ngopfu hambi ku ri matluka me lexi me le exirhapeni hi na mona ma kahle ku endla manyoro.

Migingiriko kumbe tipholisi tin'wana leti nga pfunaka ku sirhelela van'wamapurasi lava nga le vuswetini i ku va mfumo wu simeka mapfhumba kumbe ku mi mi mimpfuneto wu tlhela wu va na na na na ku pfula eka tibangi leswaku ti kota ku va ti nyika vanhu va le makaya kumbe ku pfuna kumbexana ku pfuna vanhu va le makaya kumbexana evuswetini van'wamapurasi lava nge le vuswetini hi mali leyi nga yi leyi nga vekeriwa mabindzu ya ku fana na ma le mapurasini leswaku na vona va kota ku va va ndlandlamuka va fana na va fana na tindhawu leti ti nga le madorobeni leswaku vusweti byi nga vi hi matimba eka vona na vona va kota ku va na van'wamabindzu lava va kulukumba.

Tanihi munhu loyi a nga titshega hi swa vurimi naswona swimilana swa mina a swi kuli n'hweti yeleyo lexi ni nga xi endlaka ni nga ta na tindlela tin'wanyana kumbexani vu vu vu vu vu vupurasi kumbexani swin'wanyana leswi ni nga swi endlaka ku va swi swi swi swi swi ni inana swi swi endla bindzu ra mina na rona ri ya emahlweni. Ni nga tinghenelerisa eka ndlela yin'wanyana ya va ya va ya vurimi ya ku fana na solar ku ku ku vekeriwa ka ti-solar i ndlela yin'wani yo va na kona na ha ri ku leswi va swi vitanaka solar farming i ndlela yin'wana leyi na yona ni nga ha endlaku mali hi nkarhi wolowo loko na ha rindzele e swimilana swa mina ni nga va hi kha hi kha hi phakela khampani ya gezi hi gezi and then hi va xavisela rona na hina hi kuma mali hi nga kota ku va hi ya mahlweni na bindzu ra hina.

mina n'wini wa purasi ra vhinyo purasi leri ri nga na tidiriva leti ti nga akeka naswona leti ti tsokombelaka swonghasi tidiriva ta hina hi leti ti nga na nantswo lowu wo tsokombela leswi endlaka leswaku na vhinyo ya hina yi va leyi yi nga na nantswo lowu wo tsokombela leyi leyi nga le leyi nga na xiyimo lexi xi nga xi hlawulekeke leswi swi nga na nantswo lowo tsokombela i tidiriva te le ka purasi ra mina leri ri xavisaka kumbe leri ri nikaka hinkwako hinkwakonkwako tidiriva lomu mi nga ti xavaka kona lomu switolo leswi swi xavisaka vhinyo na leswi swi xavisaka tidiriva.

Timanga leti ni nga ti byalaka ensin'wini ya mina i virginia kumbe virginia improved hikuva i timanga leti ti nga ti kulu naswona leti ti xawulaka leti ti tlha ku ti nyanganya titlhela ti nandziha ene ti tlhela ti va leti ti kulukumba kambe leswi ni fanelaku ni swi tiva ngopfu hi tona hileswaku ti teka nkarhi nyana ku va munhu a tshovela ene na leswaku ti lava ndhawu ya ku va munhu a ti byala kona leyi nga yi kulukumba nyana hikuva loko se i tshovela i ti va tiri leti ti kulukumba leti ti tlhelaku ti va leti ti ti nga tala hi yo mhaka hi leswi munhu a fanelaka a swi tekela ngopfu enhlokweni loko a lava ku byala virginia peanuts letiwani.

Tanihi n'wanamapurasi kumbe loyi i munhu loyi a nga na swifuwo xo sungula lexi ni nga xi endlaka leswaku tihomu ta mina ti kota ku va ti kula kahle i ku va ndzi kuma ndlela ya ku va ndzi borha mati kumbe ku boxa mati kusuka ehansi emisaveni laha ndzi nga ta hlanganisa kona leswaku ti lama ma nga ta suka kona ma fakiwa eka thangi kumbexani kun'wanyani laha tihomu ta mina ti nga ta nwa mati ti nga ri na ku hlupheka hikuva hikuva ti ti nga ti nga kuli kahle hi ku tshamela ku va ti ri na torha lerikulu sweswo swi ta endla leswaku loko ni ri na mati epurasini ra mina swi kota ku va swi kula hi ndlela leyinene swifuwo swa mina so lexi ni nga xi endlaka i ku va ni borha mati ma mina kusuka ehansi emisaveni ku endla leswaku swifuwo swa mina swi kula kahle.

Lexi ni nga xi endlaka ku va ku endlela leswaku tihomu ta mina ti nga nyami ti va leti ti kulaka kahle ti ri leti ti nga na mafurha lama manene xo sungula hileswaku ni nga lava mali ya ku va ni boxa mati kusuka ehansi ni va na leswi ve nge i i bhoholi epurasini ra mina sweswo swi ta endla leswaku mati ya nga xoti ni tlhela ni va na mathangi lama ma nga ta ma nga ta va ma tele hi mati lama ma nga ta va ku ri mona lama ma nga ta hlayisa swifuwo swa mina ku na loko boholi yi tshuka yi nga ri ku tirheni mara mati ma va ma ri kona emathangini yo hlayahlaya se lexi ni nga xi endlaka i ku va ni borha mati ni va na bohololi epurasini ra mina ku endla leswaku swifuwo swa mina swi nga vi na ku ku xota ka mati.

Leswi ni nga swi endlaka kumbe leswi ni nga swi tsundzuxaka vatirhi leswaku va fanele va va va hlambisa etihomu tihomu laha hansi la maveleni va ti-clean-a va ti ti basa ku va nga se za va sungula ku senga na leswaku va fane va maker sure ku va switirhisiwa swa vona swa ku senga swi sanitize-wile swi basile naswona swi tshamisekile hi ndlela leyinene va fanele va maker sure ku va va swi basisa va tlhela va swi sanitizer va tlhela va maker sure leswaku va va cheka rihanyo rin'wana na rin'wanyana ra homu ku homu leyiwani yi hanye kahle na yi na yi le ka rihanyo lerinene na na leswaku a yi na xitirese leswaku yi ri ya ha ri ka rihanyo lerinene na a ku na leswi yi nga khunguvanyeka hi swona leswi swo ka swi nga swo ka swi nga ri kahle emirini wa yona na.

Ndzi tshama ndzi senga ekaya a ku ri na na na na na na na timbuti se a hi senga a ni swi tiva a ni swi na swi kota ku senga timbuti naswona ndzi tshame ndzi vona epurasini rin'wanyani le kaya le ku ri karhi ku sengiwa tihomu masi loko ku sengiwa ku tekiwa a ni tivi ku hambi ni ta ku i michini hambi ta ku i yini leswi swi vekeriwaku laya maveleni ivi swona swi swi tswonga masi swi ma tswonga swi ma tswonga swi ma tswonga ma nghena eka bodhlela kusuka eka bodhlela ma yisiwa eka xilo a ni tivi ku va xi vitana yini xo a ma vekiwa kona ku susa ku ku ku sivela switsotswana ku swi nga ma affect-i masi ma mina.

Ndzi tshame ni ti senga timbuti ekaya a ku ri na timbuti leti a ti ti ri kona emakaya tanihileswi a ni nga ri kumbe a hi nga ri na na na na switirhisiwa lexi a hi xi endla a ku ri ku khoma mavele hi teka munhu a teka kumbexani xi xo laha masi ma nga ta wela kona ivi a kama kusuka eka kusuka eka mavele ma mbuti ya xisati a kama mavele lamaya masi ma kondza ku kondza masi ma ze ma huma ni tlhele ni vona ku kha ku ri ku sengiweni eka ka ka homu epurasini kun'wanyana va va va va tlhomela swo swi swi leswi swi kota ku va swi pyopya masi eka eka xifuwo lexiya ivi masi lamaya ya ya vekiwa eka ndhawu kumbe eka xihlayisele lexi xi endlaku leswaku ma nga tshuki ma khomiwa hi switsotswana ma va na rihanyo lerinene.